Tsatsi lengwe o tlo fitlhela o sena madi go mme go na le se se botlhokwa se o batlang go se dirisa, o dirisa yona data ka mogala wa letheka go mme o kry-a o palelwa ka ntlha ya tlhwatlhwa ya teng e le kwa godimo.

Gantsi ke dirisa data ya go tsena mafaratlhatlha go mme ke reka data ya kgwedi e e dirang lekgolo.

Ke ya MTN-e, ke ne ke reka ya lekgolo go mme ke feditse kgwedi ntse ke e dirisa go a nna le e e setseng.

Di le lesome gape ke ne ke ka rata gore e tsene ka Mosupologo.

Mogala wa five G ke one o dirisang mafaratlhatlha thata ka gonne re bona tshedimosetso ya o ne le kgatelopele, mme o botlhokwa thata ka gonne ga re senye le tšhelete fa re reka data fo teng ka gonne re duela fela gangwe ro be re duela gape kgwedi e e tlang.

Mo pampiring ya data, go na le dinomoro tse bapilweng, tse eleng gore o tlamehile go di lokela gore o kgone go fitlhela data ya gago e o e rekileng.

Nka dira gore ke kry-e madi kapa tšhelete e nngwe gape ya go reka data.

Nka kgona go mo direla gantsi le gantsi ka gonne data e ke e rekang e lekane, mme fela kgwedi e kgona go fela e so fele.

Eya, di tla fetoga ka gonne ngwaga ka ngwaga thekenoloji e dira metlholo.

Eya, ka gonne gantsi dibuka ga di a tshwara dilo tsotlhe tse re di batlang go fetisa mogala wa letheka. Fa sengwe se se teng mo bukeng, re kgona go dirisa mogala wa letheka go kry-a seo re se batlang mo mafaratlhatlheng.

E kgona gore thusa ka tseo re sa di itseng le tseo tse re batlang go di itse.

Megala ya letheka, go na le dijanaga. Pele bagolo ba rona ba ne ba apaya mo mollong wa fa fatshe, gompieno re na le ditofo, ke ka moo technology e tsweletse go ka tlhabologa.

Ke go tlhabolla naga le go ka kgona go fitlhela dilo ka bo gaufi.

Go itse se rona re sa se itseng go mme re ithuta mo go yone.

Ka gonne rona re le batho gona dilo tse dintsi tse re sa di itseng go mme re ithuta tsona tsatsi lengwe le lengwe.

Bo re bontshitse gore fa o le motho go na le nako tse eleng gore o tshwanetse go ithuta go itirela dilo ka gonne fa lefatsheng go boima gore o ka bereka.

Di-chatbot-o go ya ka nna, ga se batho go tshwana le bathusi ba mo inthaneteng.

Go ya ka kakanyo yaka, ga ise ke utlwele gore go na le ditlamorago tsa go dirisa botlhale jwa maitirelo.

Mogala wa letheka go mme sejanaga, mogala wa letheka o re thusa ka go fitlhelela tse re sa kgoneng go di fitlhelela, sejanaga le sona re kgona go fitlha kwa re sa kgoneng go fitlha teng re tsamaya ka maoto.

Ka go fa dithuto ka dingwe tse eleng gore ga re di itse tsa mo lefatsheng.

Go tshwana le megala ya letheka ya segompieno ga e tshwane le ya bogologolo.

Ga ke tshepe gore di ka bowa di a dira bothata mo boitekanelong, dithuto go mme le dipalangwa. Ke nagana gore tsotlhe di tla apara tshiamo.

Fa setse go ntse jaana, mo ngwageng e tlang ga ke bone batho ba tla tlhokega ka gobane thekenoloji ke eo e tla ka metlholo ngwaga ka ngwaga.